Ndzi kombela ku khomeriwa hi laha ndza swi lava ku fika kambe ndzi vona onge nkarhi wu ta ndzi ba hikuva ku na ntlimbano wa mimovha epatwini laha kusukela ndzi lava ku ku ta ku ndzi ta kota ku hatla ndzi fika kambe i xiyimo lexi ndzi bohaka hi mhaka ya ntlimbano wa mimovha. Ndzi kombela ku khomeriwa ndzi ta fika endzhaku ka timinete to karhi. Ndzi kombela mi nga ndzi hlundzukeli.

Magoza lawa ndzi nga ma tekaka kumbe goza leri ndzi nga ri tekaka ku tiyisisa leswaku, ndzi va ndzi tshunxekile ndza swi naswona ndzi nga borheki eka xihahampfhuka eka mpfhuka wo leha hileswaku ndzi nga teka selulafoni ya mina ndzi tlanga tinghoma, leti ti nga ta ndzi endla ndzi nga borheki naswona kumbe ndzi tlanga ti-game efonini ya mina.

Ndzi vona swi ri na nkoka leswaku kereke yi va na xifambo xa yona leyi yi tekaka vanhu ku ya ekerekeni, Sonto un'wana na un'wana. Hikuva leswi swi nga tlakusa a vandla hi ndlela ya leswaku vanhu lava va tikeriwaka vo suka kule, va ta hamba va ta ekerekeni. Naswona a va nge he humesi mali yo ti kuma va ya ekerekeni, leswi nga ta va olovela ku va va ya ekerekeni.

Hi ku vona ka mina leswi endlaka leswaku vanhu va ya eka maendzo ya le magondzweni va nga na xivangelo, hileswaku va va va lava ku Phyuphyisa miehleketo ya vona vona leswaku va tshama va khululekile emiehleketweni. Naswona va endlela ku hungasa leswaku va tshama va tsakile.

Leswi endlaka leswaku muchayeri a tekiwa tanihi muchayeri lowunene, hileswaku a kota ku vulavula na vanhu loko a ri muchayeri wa thekisi. U fanerile a kota ku vulavula na vanhu no xixima un'wana na un'wanyana.

Ndzi titwa ndzi tsakile swinene ku va ndzi ti kuma na mina ndzi ya ti kuma ndzi khandziye xihahampfhuka. Hikuva i i rin'wani ni ra milorho ya mina leyi ndzi tshamaka ndzi navela swinene ku ti kuma ndzi khandziya xihahampfhuka ndzi twa swi ndzi tsakisa swinene.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tsundzuki leswaku kambe lava a faneleke ku va chayela vakhandziyi emovheni lowu wa thekisi i va thoriwa va yena hi vona va yi endlaka leswaku a va na ntirho. U fanerile a va khoma kahle naswona a dyondza ku vulavula kahle na vona, hikuva hi leswi nga ta n'wi endla ntirho wa yena wu ya mahlweni. Loko leswi swi nga ta endla leswaku a a loko a vulavula kahle na vona swi ta endla leswaku mali yi nghena.

Ti thiraka leti fambaka na mijeko leyi yo tshuka, ti hlamusela leswaku u fanerile ku ti vonela loko u famba endzhaku ka tona kumbe loko u ti vona, hileswaku ti nga vanga enghozi leyikulu. Naswona u fanerile ku landzela milawu leyi faneleke loko yi landzela hi le ndzhaku, a wu fanelanga wu yi rhangela kumbe u yi nghenelela emahlweni ka yona.

U fanerile ku veka hungu leri hlamuselaka leswaku u loku fambeni sweswinyana a wu nge koti ku vulavula. Naswona swi na nkoka leswaku, u kota ku ti lulamisela ku endla leswi u endlaka swona ku kota ku famba kahle. Hikuva swi nga endla tinghozi, swi nga endla tinghozi.

A ntlhontlho lowunene eka swilaveko swo famba swa vanhu lava dyuhaleke kumbe lava ka vanhu lava kuleke swinene, hileswaku a va fanelanga va famba va ri wexe. Va fanerile ku famba na muntshwa kumbe vantshwa lava va ha tiyeleke kumbe va ha tsakamaka, ku kota ku va pfuna ku kota ku va pfuna ku va fambisa laha va lavaka ku ya kona. Naswona, leswaku va nga endli tinghozi emapatwini hileswaku va dyuharile.

I nga n'wi tsundzuxa leswaku leswi a swi endleke kumbe leswi a lavaka ku swi endla, a swi na qhondo. Naswona swi kombisa leswaku a nga phyuphyekangi emiehleketweni. Naswona swi bihile swinene hikuva a nga khomiwa hi maphorisa.

Ku kombisa leswaku u xixima mindhavuko ya ndhawu yo karhi loko u endzela u fanerile ku tiva laha u endzelaka kona, leswaku ku humelela yini naswona u fanerile ku mbala. Ku mbala swa xintu kumbe ku mbala swa xintu leswi mbariwaka eka ndhawu yo karhi. Ku xixima ndhavuko wa vona u fanerile ku mbala swa ndhavuko ku ya hi ndhavuko wa vona, hambi u nga we ri u nga weli ka wona ndhavuko wa vona. Xikombiso u nga ha va muvhenda, kambe loko u ya eka matsonga u fanerile ku ambala swilo swa matsonga ku kombisa leswaku u xixima ndhavuko wa vona.

Ambuyelo ya ku tirhisa vutleketli bya xitimela hileswaku a mbuyelo wa kona, wu na mali yo tala swinene wu na ma wu na mali yo tala swinene u nga hola mali yo tala leyi nga ta endla leswaku u hlayisa a ndyangu wa wena na vana va wena mi va kahle. Kambe vubihi byo tirhisa vutleketli bya xitimela, hileswaku vutomi bya wena byi nga hatla byi fika emakumu nkarhi wu nga se fika.

Mhaka yo hakela toll gate yi pfuna ngopfu eka ku kurisa ikhonomi. Hi ndlela ya leswaku yi endla leswaku mali leyi va yi hakelaka eka ti-toll gate, yi kota ku lulamisa man'wani ya mapatu lama onhakeke eAfrika-Dzonga. Naswona ya pfuneta ku nyika vanhu va Afrika-Dzonga mali ya mudende. Vanhu lava dyu vakokwani lava dyuhaleke kumbe vakhalabya lava dyuhaleke, na vana lava va ha holaka mali ya mudende. Na lava van'wanyani va kumaka tinghozi emagondzweni. Hi yona mali leyi pfunaka yi ku tlakusa ikhonomi leswaku yi nga wi loko ku hlangana na swiphiqo leswi. Mali leyi hi yona yi kotaka ku pfuneta lahaya na lahaya.

Swi nga ndzi khumba hi ndlela ya leswaku mabazi hi xitalo xa wona ya endla tinghozi swinene hi ku vona ka mina a ma fanelanga ma va na ti ku tlakuka ka xitshuketa emadorobeni ya ka hina, hileswaku mabazi na naswona ya rhwala vanhu vo tala swinene se swi nga endla leswaku ndzi titwa ndzi tsanile mina na ndyangu wa ka hina.

Ku tirhisa switimela, ndzi vona swi hlayisekile swinene ku tlula loko munhu a tirhisa bazi, hikuva switimela a swi talangi ku endla tinghozi emagozweni ya swona, kambe mabazi hi wona hi xitalo ya endlaka tinghozi to tala.

Leswi swi endlaka leswaku ndzi nga swi lavi ku hlaya timali loko ndzi tshame emahlweni hileswaku loko ko tshuka ku humelela leswaku ku na loyi a vulaka leswaku u xoteriwa hi mali ya yena kumbe cinci ya yena matihlo hinkwawo ya ta vuya eka mina swi ti komba onge hi mina ndzi nga endla xihoxo hambi ku nga ri mina.

Leswi endlaka leswaku vafambi van'wani va tsakela mabazi ya xiyimo xa le henhla hambileswi ma durhaka, hileswaku mabazi ya le henhla ya tsutsuma swinene naswona ya kahle ngopfu la ndzeni, ya endla leswaku va tshamiseka va tsaka ku tlula lamaya yan'wanyana na switshamo swa wona swi sasekile naswona swi na ku swi na swi huhutela moya leswi tisaka moya wo nandzikela endzeni ka swona.

Hello avuxeni murhangeri ndzi lava ku ta mi tivisa hi ta nghozi leyi nga ndzi endlekela loko ndzi ndza ha lava ku ta entirhweni ndzi endlekeriwe hi nghozi ya leswaku ndzi poceriwa hi vhilwa, loko ndzi yima endleleni exikarhi ka gondzo loko ndzi nga ha tiyimiselanga ku fike ku ta movha lowu a wu ri endzhaku ka mina wu chayisa movha wa mina, leswi swi nga endla swi nga ta endla leswaku ndzi nga koti ku humelela ndzi kombela ku khomeriwa ka leswi swi nga ndzi endlekela.

Swi olovisa hileswaku loko mina se ndzi fika ebazini a ndza ha boheki ku hakela mali hikuva se ndzi hakelile eka inthanete xa mina i ku khandziya bazi ndzi ya laha ndzi lavaka ku ya kona.

Ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hileswaku pasi ro famba hi bazi ro tsemakanya mindzilkiano ematikweni mambe ri endla leswaku u ya ematikweni mambe u ya endla leswi u faneleke ku endla swona naswona u ya ematikweni mambe u man'wana na man'wani lama u tsakelaka ku ya ma vona.

Munghana wa mina loko u lava ku tsemakanya ndzilakano hi nawu u fanerile ku va na pasi ra ndzilakano leri nga ta endla leswaku u ya matikweni mambe, naswona u fanerile ku tirhisa movha lowu nga wa wena kumbe hambi wu ri wa mina u fanerile ku famba na maphephe lama kombisaka ma kombisaka leswaku movha lowu u fambaka hi wona a hi wa wena i wa mina, naswona swa endla swi nga pfumeleriwi ku ya hi nawu, loko wo tirhisa ni movha lowu nga wa wena lowu nga na maphephe ya wena u tlhela u va na pasi ra ndzilakano wa ku ya ematikweni mambe.

Leswi a ndzi ta endla swona i ku hunguta mindzhwalo ya mina leyo tika ngopfu ndzi yi tlhelerisa ekaya loko ndza ha tsakela ku ya emahlweni na riendzo ra mina kumbe ndzi nga ha yi ndzi cinca miehleketo yo ka ndzi nga ha yi hileswaku mindzhwalo ya mina a yi pfumeleriwi ebazini hi ntikelo wa yona.

Ndzi nga ri lulamisela hi ndlela leyi, ndzi nga endla leswaku loko ndzi famba a riendzo dyondzo ra vusiku ndzi nga endla leswaku ndzi vulavurisana na mudirayivheli loyi a nga ta karhi a hi fambisa eka riendzo leri leswaku ndzi kombela a famba kahle hikuva navusiku ku tinghozi to tala leti endlekaka.

Leswi ndzi nga endlaka swona ndzi nga kombela ku pfuniwa eka van'wana lava va ndlulaka e kwalaya ka freeway leswaku ndzi kombela ku pfuniwa hi ta riendzo ra mina ndzi kota ku ya mahlweni ndzi vona leswaku va nga ndzi pfunisa ku yini.

Munghana wa mina ndza ku twa leswi u swi vulavulaka kambe leswi ndzi chavelaka swona mina ndzi chava leswaku ku famba hi ti-Bolt kumbe Uber swi na vunghozi swinene van'wanyana i swigevenga lava va nga hi tekaka va ya hi dlaya kumbe va hi onhela vumundzuku bya hina hikuva va hi nghenisa eka timhaka ta swidzidziharisi kumbe va hi xavisisa miri.

Tindlela ta switimela a ti fanekele ti hlayisiwa hi laha ti nga biyeriwa swinene, naswona a ti fanerile ti endliwe leswaku ku nga ndlhuli vanhu kumbe timovha eka tona ku ndlhula switimela ntsena.

Siku leri hi nga, ndzi nga khanga ndzi ya eka riendzo dyondzo na vanghana va mina a ku ri ti seventeen ta April twenty sixteen laha a hi ya eka riendzo dyondzo ra ku ya eKruger National Park laha riendzo ra hina a ri tsakisa swinene.

Ndzi n'wi pfuna ndzi n'wi kucetela leswaku a kuma xihahampfhukaphatsa lexi nga ta hi pfuna ku fambisa khampani ya hina yi ya mahlweni naswona yi duma swinene hi ta vutleketleki ta ka ka riendzo dyondzo ra xihahampfhukaphatsa.

Ndzi titwe ndzi hlundzukile swinene hikuva endzhaku ka sweswo swi ndzi endla leswaku ndzi nga ha yi emahlweni na riendzo ra mina, leri a ndzi ya eka rona swi ndzi endla ndzi nga tsaki swinene.

Ku hambana loku nga kona exikarhi ka xihahampfhukaphatsa na xihahampfhuka, hileswaku xihahampfhuka xa haha empfhukeni wo leha swinene laha kaku a xi voniwi, kambe xihahampfhukaphatsa hilaha xa hahaka laha hi xi vonaka koho, xa haha mpfhuka kambe axi hahi mpfhuka wo fana na xihahampfhuka.

Ndzi kombela mi twisisa xiyimo xa mina hileswaku ndzi heleketa mukhegula exibedhlele laha vutomi bya yena byi nga le enghozini. Ndza swi tiva leswaku a ndzi chayeli kusuka enawini hileswaku a ndzi na wona maphepha ya kona, kambe ndzi kombela mi twisisa xiyimo lexi hi nga le ka xona xa mukhegula loyi a vabyeke a faneleke ku yisiwa xa exibedhlele.

Hi leswaku a ti tirha hi ndlela yaleyi ya leswaku switimela a swi rhwala malahla, malahla lama sukaka etimayeni hi woho matirhelo lama a ma hlangane hi wona exikarhi ka switimela na mayini.

Ndzi kombela ku ta mi tivisa hi ta nghozi ya leswi mi swi endleke swa ku rhwala ku tlula mpimo eka mathekisi, hileswaku mi ta dlaya mathekisi lawa leswi nga ta endla leswaku mabindzu ma ma nga ha yi emahlweni hi ku rhandza mali.

Nawu lowu ndzi wu tivaka wo rhwala nhundzu hileswaku u fanerile u va na mpfumelelo epatwini wa ku rhwala nhundzu yaliya, naswona u fanerile u va na layisense wa ku chayela loko u karhi u rhwala nhundzu hi ku tirhisa bazi.

Lexi endlaka vukorhokeri byo lunghisa switimela na swiporo byi tikomba onge bya nonoka laha etikweni, hi laha swi endlaka leswaku xivangelo xa kona ku va ku ri leswaku switimela i swikulu swinene, loko swi karhi swi lunghisiwa swi lava swi lunghisiwa hi vanhu vo tala swinene. Naswona swi teka nkarhi wo leha hikuva a ku lunghisiwa xirho lexitsongo ku lunghisiwa xirho xo leha swinene lexikulu.

Swi hi tivisa leswaku vurhangeri bya xibedhlele bya swa le makaya a byi na ntiyiso naswona a byi na matimba. naswona swi bihe ngopfu leswi swi endliwaka naswona ti-wheelchair mfumo wu fanekerile wu tekela swibedhlele swa le matikoxikaya enhlokweni swinene ku fana na leswi va tekelaka e swa le madorobeni enhlokweni.

Goza leri i ra nkoka swinene leswaku va kambela movha wa wena leswaku hi rin'wana ra masiku a wu nge ku a ri nge ku vangela nghozi laha emagondzweni xana ke.

Ndzi vona swiboho leswaku kereke yi va na vutleketleki bya yona hikuva kereke i ndhawu yo xiximeka swinene laha vanhu va hlanganaka kona ku gandzela hosi Yesu.

Milawu leyi pfumelelaka munhu leswaku a kota ku lomba movha hileswaku u fanerile a va komba a dokumende leyi yi tiyisisaka leswaku hikanene wa tirha, naswona u ta kota ku hakela movha lowu a wu lombeke.

Ndzi vona swi nga ri kahle leswaku ntirho lowu wu tirhisiwa hi vana hikuva vana va ha ri vatsongo swinene naswona a va fanelanga va tirha mintirho ya ku tika, ku faneriwile ku thoriwa vanhu lava nga ta tirha ntirho lowu.

Ku kurisa ikhonomi hileswaku vatirhi vo tala lava va tirhaka va endla leswaku va hola ku ya hi tax ya Afrika-Dzonga.

Mina ndzi teka xikombelo xa mufambisi wa mina leswaku ndzi tirha hileswaku emagondzweni ndzi vona onge ndzi nga humelela hi tinghozi, naswona swa endla ndzi lova kumbe vutomi bya mina byi hela kambe loko ndzo tirha ntirho wa mina wu ta wu ta ya emahlweni naswona ndzi ta hetelela ndzi hola mali leyi nga ta hlayisa mina na ndyangu wa mina.

Mfumo wu nga pfuna van'wamabindzu hi ndlela ya leswaku lava va va va fambisaka matiraka va fanekele va famba na va seketeriwa lava va nga ta va thoriwa ku hlayisa matiraka lama leswaku va nga khomiwi nkunzi laha tindleleni.